Ukuba njengomcebisi wasekliniki injongo yam ephambili kukuqinisekisa ukuba ibhinqa liziva likhuselekile, lithembekile kwaye linamandla okuthetha ngesibindi. Ingxaki obusekelwe kwisini, yi-gender based violence, ibuthathaka kakhulu kwaye ifuna indlela ekhethekileyo nemfesane. Ukudala indawo ekhuselekileyo, ubuhlobo nentlonipho, imfihlo indawo ekhuselekileyo, ukuzola nendliwanondlebe olunzima, ukwakha nokuthemba amandla, ukuphepha ukugweba nokuqhubeka. Injongo inkulu enkulu kukuqinisekisa ukuba umntu oxabisekileyo ulawula ubomi bakhe kwaye unelungelo lokufumana ukhuseleko nenkxaso. Ngokwenza oku ndiyathemba ukuba ibhinqa elixhatshazwayo liya kuziva libalulekile, liphalaze imbilini yalo kwaye liqale uhamba olukutsha ngokuphola.

Umlilo ematyotyombeni yingxaki enkulu kakhulu eMzantsi Afrika, ngakumbi kwiindawo abahlala kuzo. Iindawo kwalawo maphondo aseMpuma Koloni. Le mililo ibangela utshabalalo olukhulu, ukulahleka kwezinto nokulahleka kobomi. Izizathu eziphambili zemililo ematyotyombeni kuyiparafini kunye nezistovu. Abantu abanintsi ematyotyombeni abanakho ukufikelela kumbane olungisiweyo, basebenzisa iparafini. Amakhandlela, xa ungekho umbane kuye balayite amakhandlela . Izinyoka, abanye abantu basebenzisa imibane engeyiyo esemthethweni. Ufumanise umbane umfutshane.

Iingxelo sizibona kumakhasi onxibelelwano malunga nolutsha olusebenzisa iziyobisi ukwehlisa uxinezelelo lwengqondo zibuhlungu kwaye zibaluleke kakhulu. Oku kubonisa umcelimngeni omkhulu, ujonge nempilo nengqondo yolutsha. Isizathu sokuba ulutsha lubhenele kwiziyobisi kukuzama unciphisa intlungu, impembelelo yamachiza emveli, ukungabikho ncedo olwaneleyo ngengqesho, ukugcinezela eyasemhlabeni. Kubalulekile ukuba ulutsha lubhenele, olubhenela kwiziyobisi ngenxa yoxinezelelo lufumane uncedo olufanelekileyo, basebenzisane nempilo ngamaxesha okufumaneka okubalulekileyo.

Ubhuti wam ufunyenwe yintloko iintsuku ezinintsi. Akayiqondi, isizathu sokuba angayihoyi le ntloko akayiqondi ubunzima nobubi bayo. Abantu abaninzi abayiqondi intloko ebuhlungu oko ingaba yingxaki enkulu. Bacinga ukuba yinto eqhelekileyo okanye yinto enganyangekiyo, ngoko ke bayayiyeka uyihoya. Abantu abanintsi abaqondi ukuba intloko, abanye abantu bayoyika ukuba ukuya kugqirha ngenxa yongakwazi ukuthi uya kuthi kuza kwenzeka ntoni okanye bani wawuncedwa yintoni na. Ubhuti wam zezinye zezizathu ezibangela ahlale nentloko yakhe ebuhlungu.

Xa ujongene okanye usazi umntu othengisa amayeza angekho semthethweni nazi iindawo ekumele uxela kuzo. One, iSouth African Health Product Regulator Authority yeyona ndawo iphambili ekufuneke uyibikele, iSAHPRA ngumbutho olawulayo imveliso yamayeza kunye nezixhobo zempilo eMzantsi Afrika. Bayawalwa kakhulu ukuthengiswa kwamachiza angekho semthethweni. Two, amapolisa. Ukuthengiswa kwamachiza angekho mthethweni bayawalwa kakhulu kuba uyayazi umntu othengisa la machiza unokunika ingxelo esikhululweni samapolisa esikufutshane naye. Asinokwazi ukuqalisa uphando ngalo mbandela. Three, iNational Consumer Commission.

Amanyathelo okunyamekela impilo yengqondo yakho, one, kufuna uncedo lobungcali. Eli lelinye lawona manyathelo abalulekileyo. Ukudakumba asiyonto umntu anozinyanga yena. Thetha nogqirha wakhe, ugqirha wengqondo, umcebisi wengqondo. Mkhuthaze ukuba athathe athethe ngokuvulelekileyo, athethe nam, athethe nosapho. Hlela mahlele indlela aphila ngayo. Four, azibandakanye kwimisebenzi ayonwabelayo.